Ke fentse dikgwetlho tse dikgolo ka go batlisisa tshedimosetso le go batla kitso ka bolwetsi jo. Mme le go latedisa tshedimosetso e ne re e neiwa mo dikgang, ebile re ne re kgona go ya ko bookelong kgotsa sepetlele, ga ne re lwala. Ga ka kopana le dikgwetlho tse ntsi yalo-yalo.

Fa motho a na le mogare wa HIV, o tshwanetse a nwe kalafi ya gagwe ya HIV, a e latedise, a je merogo, mo dijong tsa gage a tsenye , eiye le gemere, a je le di-beetroot. Mo a nwang teng, a nwe metsi kana matute a maungo, e seng bojalwa. Ditlhatsana tsa Setswana le tsona a ka dinwa, mme a sa nwa tse leng gore ga a di itse, o tshwanetse a nne le kitso ya gore setlhatsana sa se tsayang sa Setswana se na le eng, se siametse mmele wa gage kgotsa ga sa siama.

Ke akanya gore pension-e ya puso ya go tlhokomela batsofe, e thusa thata mo lelapeng, e thusa le ene motsofe ga a sa tlhole a kgona go itirela a le bokoa, mo go gongwe, ebile e tlhokomela le ditlogolo. Ke tsaya gore ebile pension-e e, nkebe mmuso a e oketsa.

Ke nagana gore go ka thusa gore di-ambulance-e di fitlhe ka bonako ga balwetsi ba di tlhoka. Di ketelo tsa kwa gae tsa baoki, di busetswe mo mmusong gape. Ga go na le molwetsi o leng gore ga itekanela thata, le ditlhare tse nepagetseng di dule di le teng mo bookelong. Mo bookelong gape, dingaka le baoki ba dule ba le teng ga ba tlhokega, ba sanna ba batliwa kana ba mo bookelong, ba dule ba le teng. Ditleliniki le ditulo tsa bookelo, di dule di butswe ebile di le gaufi le batho.

Melemo ya setso e kgona go alafa le yona. Ebile mo ditlhareng tsa setso, go dirisiwa tumelo ya motho, ga o dumela mo setlhareng seo gore se tla go fodisa, o tla fola. Ga go tshwane le mo ditlhareng tsa Seesemane mo leng gore, o tla tshwanetse o tseye ditlhare ka nako e rileng, o boela gape. Mo ditlhareng tsa setso, go dirisiwa tumelo ya motho. Ke a tshepa gore ee Gonorrhea e ka fola mo ditlhareng le melemo ya setso.

Dithulaganyo tsa tlhokomelo ya boitekanelo, di ka thusa ka go gakolola batswasetlhabelo le go ba tshegetsa, le go ba eletsa gore ba bege ko sepodising se se ba iragetseng, le go dula ntse ba ba gomotsa ka nako tsotlhe.

Tshotlakako ya basadi le bana e ama batswasetlhabelo thata ka gore e gatelela mogopolo le monagano wa motswasetlhabelo. Bana kwa sekolong ga ba kgone go ithuta sentle, ga ba kgone go falola, ba dula ba ngongoregile, ba lwa le bana ba bangwe kwa sekolong. Mme ka mo le ena motswadi, e leng mme, o dula a ngongoregile, a omanya bana, a sa kgone go nagana sentle. Puso ga e dire ka natla go otlhaya badiri ba ditiro tseno, ka gore ba tswa mo tronk-ong, ebile ba kgona le go reka bamolao gore molato o fedisiwe, ba seka ba tshwarwa. Ke bona gape gore puso, nkabe e ba tswalela gotlhelele ba sa tlhole ba tswa kwa tronk-ong, badiri ba ditiro tseno.

Dipalangwa tsa batho ba nang le bogole, di tshwanetse gore di okediwe ebile di 'iriwe gore di nne tsa tlhwatlhwa e ko godimo gore di seke di a senyega ka bonako. Ke bona gore ga di a ba lekana. Ke bona gore tshwanetse di be dintsi, ba tle ba kgone gore ba di kry-e, ba le botlhe ba leng gore ba nang le bogole.

Ee le nna gwa susumetsa gore ke yo bona thotloetso le nna, ka gore ditleliniki tsa rona di gaufi le rena ebile o ka thusiwa o sa patedisiwa. Mo Aforika Borwa, ro rotlhe re gatelegile maikutlo, ka gore dilo tse dintsi di a 'irega mo rona, ke mmereko ga re dire, batho ba lwala, batho ba bolaiwa, batho ba bangwe ba a gatelelwa, dilo di dintsi fela. Re gatelegile, yanong go a thusa thata gore ko ditleliniking e be go na le batho ba e leng gore ba re thusa, ebile ba , ebile ba re gomotsa ka nako tsotlhe.

Ke nagana gore ba re eletsa gore re bitse ambulance kgotsa re mo ise bookelong ka gore, o ka tswa wa gobatsa motswasetlhabelo go fetisisa mo a gobetseng ka teng, ka gore ga o mooki ebile ga o ngaka, ga o itse gore o tshwanetse o 'ireng ga o bona motho a gobatsegile. Ebile le dikgato tsa pabalesego o ka tswa oa se di itse. Mo go gongwe o kry-e dikgobatso tsa ena motswasetlhabelo di bulegile thata, lwena o bo o tshwaetsega. Ba gana dilo tse tshwanang le tseo, ke ka mo o ba re eletsang gore re bitse ambulance-e kgotsa re mo ise bookelong motswasetlhabelo wa go thulwa ke sejanaga.

Ke akanya gore tlhokomelo ya boitekanelo e tshwanetse, ka gore moAforika Borwa o mongwe le o mongwe o na le ditshwanelo tse di tshwanang tsa boitekanelo. MoAforika Borwa o mongwe le o mongwe o na le ditshwanelo tsa gore, a nne le ditlhokomelo tsa boitekanelo mo gaufi le mo a nnang teng le go thusiwa, ebile le ditulo tsa tlhokomelo ya boitekanelo di nne le boleng. Gape, go tshwanetse gore mafelo a metseselegae a nne le ditlhokomelo tsa boitekanelo mo gaufi le batho, gore ba se nne ba senya ka madi ba tla ko ditoropong, gore ba thusege ko ditoropong. Tshwanetse le bona ba nne le ditulo tsa ditlhokomelo tsa boitekanelo mo gaufi le mo ba nnang teng.